Fa o tsaya loeto lo lo leele ka bese, tsamaya o tshotse dijo, metsi, mosamo, mogala wa letheka, buka le kobo.

Mefuta ya dikotsi tsa tsela e akaretsa go thulana, go o pitikologa le go thulana ka tlhogo. Selo sa ntlha se o tshwanetseng go se dira morago ga kotsi ke go leletsa thuso ya potlako le go itshireletsa.

Dipone tsa mo mebileng di thusa batho go bona le go nna ba babalesegile bosigo. Fa di sa diri go ka nna le dikotsi le bonweenwee.

Aga dikgetho tse dintsi tsa dipalangwa tsa botlhe le go atolosa ditsela tse di tlhanaselang go fokotsa palo ya dikoloi tsa poraefete ka nako ya di ura tsa tiro.

Ke ne ke tla mmolelela gore a ise kwa mechanic-keng ka gonne a ka nne a dira gore bothata bo nne maswe le go feta.

Ke ne ke ka ba botsa gore ba dira bonnete jang gore difofane tsotlhe di tsamaye ka nako le gore go direga eng fa di ka diega?

Ba rulaganya ditsela tse di botoka tsa diterena le dithulaganyo tsa tsone gore diterena di tsamaye ka thelelo le go fokotsa nako ya go ema.

Ke rata go tsamaya mo mosong ka gonne ga gona batho ba le bantsi ebile go sa ntse go le tsiditsana.

Ke tla tla ka dijo, ka tshameka mmino, ka tseya ditshwantsho le go tlotla le ditsala tsa me gore ke ijese monate mo tseleng.

Ke ne ke itumetse ebile ke na le letshogo mme ke ne ke fofela kwa Kapa Bokone. Ponalo e e neng e le mo letlhabaphefong e ne e le ntle tota bogolo segolo fa re ne re le kwa godimo ga maru.

Bakgweetsi ba bantšhwa ba ka kgweetsa ka iketlo ba ritibetse ebile ba ka itlwaetsa go kgweetsa ka pabalesego mo ditseleng tse di tlhanaselang, ba na le mongwe yo o nang le maitemogelo.

Bolt e dirisana sentle le bareki ka gonne ga se gantsi e ka ba phimolela maeto e leng se se dirang gore tirelo ya bone e nne e e ikanyegang.

Ka nako ya ditshupetso tsa dibese gantsi bapalami ba a diega mme seo se ne se baka mathata le go kgobega marapo.

Gantsi go tsewa gore diterena tsa Gautrain di babalesegile ka gonne go na le dikgato tsa di tshireletso mo diteišeneng le mo ditereneng ka bo tsone.

Go dira gore dibese tse di tsamayang sekgala se se leele di dire sentle, go tshwanetse go dirwa gore go nne le manno a siametseng batho le gore di tsamaye ka nako e e tshwanetseng.

Go dirisa Bolt, tsala ya me e tshwanetse go itseela App-e ya Bolt go tswa mo App store, e tlhophe account-o, e kwalel lefelo le a tlileng go e tsaya mo go lone mme a tlhophe kwa a yang teng pele a ka tlhomamisa gore o batla go tsamaya ka koloi efe.

Ke ne ke ka botsa mokgweetsi wa tekesi yo o gaufi kana mongwe yo emeng mo lefelong la ditekesi gore ke kaya kae gore ke kry-e tekesi e tshwanetseng.

Ditirelo tsa go bitsa batho ka tsela ya ileketeroniki tse di jaaka Uber le Bolt gantsi ditlhwatlhwa tlase. Di dira gore go nne botoka go go dirisa App ebile di dira gore motho a nne le maitemogelo a a farologaneng le ya gagwe fa a bapisiwa le ditekesi tse di tlwaelegileng.

Dikgoti di ka thuba dikoloi le go gobatsa batho mme go bankanya mebila gantsi go ka dira gore batho le dikoloi tsa bona di sireletsege.

Ke ne ke tla re tirelo eno ke supa ka gonne dibese di siame mme ka dinako tse dingwe di a diega kgotsa di tletse.

Ditirelo tsa dibese mo toropong ya gaetsho di siame mme ga ke rate gore ka nako dingwe di a diega kgotsa di tletse thata.

Dipalangwa tsa batho botlhe mo lefelong la rona ga di kgone go tlamela batsofe ka dilo tse ba di tlhokang. Go tsenya ditsela tse di botoka tsa go tsena le go ba naya ditilo tse ba ka nnang mo go tsone go ka thusa.

Bonweenwee le dilo tse di amanang le pabalesego di dira gore go tsamaya ka baesekele le go tsamaya ka dinao go nne kotsi. Go tokafatsa go bonesa mebila, go tlhokomela le go dira ditsela tse di kgethegileng go ka tokafatsa pabalesego ya batsamaya ka dinao le bapalami ba di baesekele.